Dumelang. Ke fumane molaetsa o bolelang hore data ya ka e a fela eseng kgale. Ebilane e fela bosiu. Ne ke kopa hore le eletse hore ke etse jwang hobane data ena ke a e hloka, empa fela ke hore e fela bosiu. Ha ba nkaraba ba re data e tlo fela bosiu hobane ke ka tsela eo ha ne e rekuwa e beilweng ka teng. Ebile nka se kgone ho e kenyelletsa data-ng ya letsatsi le leng. Ke molao hore e fella kajeno bosiu.

Ke tla hlalosetsa mokgotsi wa ka ho ya ka tsela ena. La ho qala, kgetha Wi-Fi e tshepahalang. Ha bobedi, netefatsa polokeho. Ke hlalosa hore sebedisa VPN haeba e le teng mohaleng wa hao ho sireletsa data ya hao. Sa boraro, sheba matshwao a matla a Wi-Fi. Ke hlalosa hore kgetha Wi-Fi e nang le matshwao a matla hobane e tla ba potlako ebile e tsitsitse. Yaba di fella moo. Ke tla boela ke mo eletse hore at time Wi-Fi Auto Connect mohaleng wa hae hore a se ke a hokela di-hotspot tse belaetsang ka phoso nakong e tlang.

Ha ke ne ke ka nyala kapa ka nyadisa, ke ne ke tla kgetha dipina tse latelang ho bapalwa lenyalong la ka. Tsa pele, dipina tse nang le moelelo ho rona. La bobedi, dipina tse tshwanelehang ketsahalo ka nngwe. Ya boraro, ho ikamahanya le baeti. Ya bone, ho netefatsa hore pina e nngwe le e nngwe e loketse lenyalo. Ke hobaneng ke kgethile dipina tseo? Ke hobane ke batla hore letsatsi la ka la lenyalo le be le moya o mofuthu, le lerato le monate. Dipina di ka etsa hore letsatsi le fetohe la le hopolwang ka mehla ke bohle ba tlang.

Malome, ke utlwile ha o re ke o rekele pampiri. Empa na o tseba hore ditaba tseo di batlang di fumaneha mohaleng wa hao? Mohala wa hao o ka o thusa ho bala ditaba mahala kapa ka tjhelete e nyane ho feta ho reka pampiri e ntjha letsatsi le leng le le leng. O ka bula di-website tsa ditaba tse kang News24, BBC kapa tseo re di sebedisang mona. Kapa wa jarela dikopo tse fanang ka ditaba ka kotloloho. Empa ha ebe o ntse o rata ho bala pampiri, nka o rekela. Ke ne ke mpa ke nahana hore o ka thabela ho lokela tsela ena e bonolo.

Ke tla hlalosetsa ausi ka tsela ena. Ausi, na o kile wa utlwa ka ChatGPT? Ke app e bohlale e ka o thusang ho ngola dintho tse ngata ka potlako le ka tsela e hlophisehileng. Ha o etsa mosebetsi wa sekolo o ka e kopa ho o thusa ho hlalosa dintho. Mehopolo ya mehopolo wa ho qala di ditokomane kapa ho hlakisa dintlha tseo o sa di utlwisiseng hantle. E ka sebetsa jwalo ka motswalle wa tsebang ho ngola hantle. Ebile a sa kgathalle empa o botsa ebe e o fa karabo hanghang.